Ho ka ba le App e ntjha e ka etsuwang bakeng sa ditemo, batjha ba ka ba le monyetla o moholo bakeng sa App ena e ntjha e ka etswang ya kenngwa marangrang hore ba kgone ho fumana monyetla o ka etsuwang hore ha ba batla ho fumana monyetla ba seka sokola, ba kene fela internet. App ena eka thusa batjha haholo, batjha ba ka kgona ho kena ho fumana menyetla ya mesebetsi le ho kena dikolo. Ha e na thusa batjha fela e ka thusa .

Dineo a ka kgona ho batla a batlisise a nke mehato dihato tsa hore a nka nke tsela e yang mapolasing ho beng ba mapolasi be leng kgale ba na le tsebo ka mapolasi mme a batlisise hore na a ka fumana thuso jwang. Ho tsamaisa mafura a hae a ye mabenkeleng, hoseng jwalo Dineo a ka kgona ho ya marangrang a kena di-internet a batlisisa hore na dimmaraka tse hlokang mafura na ke di feng. Ho tloha moo Dineo a ka kgona ho nka dikgato hape a reka dikoranta mme a bala a badisisa. A ka fumana thuso ho beng ba dikoranta.

Dipeo di re thusa haholo bophelong ba rona. Dipeo di thusa lefatshe kaofela ka bophara. Dipeo di molemo bathong hohle lefatshe ka bophara di molemo. Re na dipeo ka mefuta tse fapafapaneng, ha hona bophelo ntle le dipeo, re na le dipeo tsa meroho tsa di cabbage. Re na le dipeo tsa tsohle tse dimela tse hlahang tse jewang ke batho. Dipeo di bohlokwa le dimmarakeng, dimmaraka hore di di hole o fumana hore dipeo tsena ke tsona tse re thusang ho ba re a di lema. Di thusa ka meroho di thusa ka di-cabbage. Di iswa dimmarakeng hore batho ba kgone ho reka. Le batho ba sa sebetseng ba kgona ho re ba leme dipeo tsena ba itjelle moroho oo kapa di-cabbage tseno le dihwete.

Meroho e ka mefuta ka ho fapana. Re na le meroho sepaile, re na le rapa, re na le spinach. Meroho ke e lengwang ka mariha ha ho bata e kotulwe hlabula. Nka kgothaletsa malome ho nka meroho ena a e leme ka hlabula. Ho na le meroho, e lengwang ka mariha, ho na le ya hlabula. Nka kgothaletsa malome ho reka di tse ding tsa di-chemical tseo a tlamehang a di tshele merohong hore diboko di se ke tsa eja moroho. Nka kgothaletsa malome ho nwesetsa dijalo tsa hae mehla le matsatsi hore di se felle mobung. Nka kgothaletsa malome hape hore nako tsohle a dule a katile meroho ya hae e seka jewa ke dinonyana.

Ha ho molemo ho lahla makoko a kgomo, ha ho molemo haholo. Makoko a kgomo a re thusa re le Basotho. Makoko a kgomo re a etsa diphathe mme ra ala re kgumama ho ona le ha ho kutuwa. Makoko a kgomo a re thusa haholo. Makoko a kgomo a re thusa ka ho a isa mabenkeleng ho etswe diphahlo ka ona. Makoko a kgomo a re thusa haholo re kgona le ho etsa dieta tsa thata tsa maqapa ka ona. Re kgona ho etsa tsohle tse ka kgonang ho etsa hore re phele ka ona. Makoko ha a tlameha ho lahlwa ho hang.

Ha ke la rapolasi, ke na le bana ba bane, ke tlo shebella hore na ya nang le kgahleho polasing na ke o feng. Ha ke no ya ka boholo, ha ke no ya ka bonyane, ke tlo sheba ana a nang le kgahleho polasing na ke o feng, a tsebang ka ditemo, a tsebang tsohle tse neng ke di etsa, ke yena e ke lakatsang hore nka mo siya la polasi ena ya ka hobane polasi e batla hore e hlokomelwe, ha e batle motho a tla ithuta. Ha ke no ya ka hore na a moholo nna ke ofeng, ka hore na a ntseng a latela a tsamaileng tseleeng tsa ka na ke o feng.

Matekwane a bohlokwa haholo bophelong. Matekwane a thusa ka ntho tse ngata, matekwane a tsujwa ba tsubang a be taye ba be hantle ka tsela e ba bang hantle ka ona, matekwane ke moriana, matekwane a nowa, a phehuwa o a nwe ha o tshwere ke sefuba matekwane ke moriana beng bakeng sa batho ba wang ba tshwerweng ke bohloko ba ho wa, mme ba phehelwa tee eo ya matekwane ba inwelle ba be hantle, matekwane a re thusa a kgona ho etsa le diphahlo. Ba beng ba mabenkele ba bang ba nka matekwane ba omisa ba a kopanya di-chemical tse ding, ba etsa diphahlo tsa ho tena ka ona, matekwane a bohlokwa haholo bophelong ba rona.

Ho bonolo ebile ho bohlokwa hore batjha ba ka fumana menyetla ho ithuta ka tsa bolemi. Tabeng tsa temo ho monate haholo hoba ha hona lefatshe leo ho sa lengweng ho lona. Temo e bohlokwa ha hona moo o tla re o shota ka seshabo mme o ntso kgona hore o leme. Temo e bohlokwa haholo le mesebetsi ea kgona hore e hlahelle ho batjha ba rona pakeng tsa temo. Batjha ba kgona le ho kena sekolo ka temo ha ba hloleha dikolong tsa baithuti tsa di tsa lengolo, ba kgona ho kena sekolo sa temo, mme ba tswelle pele bophelong, ba qetelletse ba se ba na le mapolasi e leng a bona.

Dirapa tsena tsa nnete, empa e le difoto fela tse nkuweng dirapeng tsa nnete. Dirapa tsena di thusa ka ho bontsha hore dia bapatsa hore batjha le batho ba kgahlehang bohle kapa bana ba kgahlehang dirapeng ba kgone hore ba nke kgahleho dipapatsong tseno tse bapaditsweng tsa dishopong, dirapa tseo di bohlokwa haholo. Mang le mang a kgone ho bona lefatshe ka bophara hore dirapa ke tseo di bapaditswe ha di beuwe difotong tsa dimmaraka. Hore mang le mang a fetang a kgone ho bona hore ho bohlokwa ka temo, ke dirapa tsa tseo e leng tsa nnete, ha se ntho fela.

Difofane tse nyane di ka kgona ho thusa batho borapolasi ka ho tsamaisa dithepa tsa bona, di di isa dibakeng tse ding, kapa ka hona ho latela dithepa tsa bona di di tlisa ho bona. Difofane tse nyane di thusa haholo tabeng tse kang bo mabele. Mabele a kgona ho tsamaiswa ka difofane kapo poone, poone e a kgona hore e tsamaiswe ka difofane kapa e latwe ka tsona, di etsa bophelo bo bobebe. Bakeng sa mo nang le mawatle, ho sa kgoneng hore ho tsamaye dikoloi. Difofane tsena dia kgona hore di thuse di tshele mawatle a o di tsamaise temo tse ding tsa batho.

Ho ya ka kgolo hore na motho o hodisitswe jwang kapa o hotselletse kae kapa o hotse jwang. Bomme le bona ba ntse ba ka kgona ho ba le menyetla ya hore ba bo mmapolasi le bona, hoba bongata ba bona ba bang ba holetse dipolasing. Mme ba tseba ho lema. Ba tseba tsohle tse etswang ke bontate. Mme ba teng bomme ba ntse ba kgona ho kganna diterekere ba leme, mme ba teng bomme ba ntseng ba kgona ho sila ba etse poone ha ele teng. Tsohle dia etswang tse etswang ke bontate dipolasing dia kgona hore di etswe ke batho ba bomme.

k'hotone ke semela se eleng hore se ka thola tholaha dibakeng tse ding ntle le Afrika Borwa, mme ke semela seo e leng hore ha o ka se fumana ka Afrika Borwa o ka ba morui ka pelenyana, hoba ke semela se thabelwang ke batho empa fela se sa tholahale ha bobebe. k'hotone, ke semela seo e leng hore se ka o thusa haholo, o ka iphumana o phahame ka pelenyana bophelong. k'hotone o ka e fumana dibakeng tse tshwanang le bo America kapa Asia. k'hotone, ke semela se se ka kgonang ho o thusa bophelong hore o tswelle pele bophelong. O ka iphumana o so le morui, o so na le basebetsi ba hao ba o sebeletsang.

Nka thabela ha banka e ka kgona ho nkadima tjhelete, ke kgone ho ithekela peo, ke reke le thepa ya ho lema. Hoba ke na le sebaka sa hore nka lemela kae. Ke na le batho be ke ka sebedisanang le bona hore re qale mosebetsi ona ba sa batle tjhelete mme ba tla e fumana mohlang ditemo di tswellang pele. Ke nahana hore sena se ka nthusa haholo hoba mosebetsi o ka kgona ho ba teng, mme batho ba bangata ba ka kgona ho fumana mosebetsi le batjha ba bangata ba ka kgona ho fumana mosebetsi ha ke se ke butse taba ya sebaka sena sa temo, mme le banka e tla kgona ho fumana tjhelete ya yona ha bobebe. Hoba temo ke ntho e leng hore ha ke reke ntho tse ngata, ke reka peo fela.